Go beeletsa madi go simolola ka seelo sengwe le sengwe se motho a ikutlwang go se baya, mme batho ba le bantsi ga ba dumele gore go beeletsa madi go na le dipoelo tse di itumedisang ka gonne ba bona go senya nako.

Melemo ya go dirisa madi a ba a amogelang ka di-mobile money platforms e ka nna go tsamaisa madi kae le kae ka bonako, go na le polokego e e tseneletseng, go tlhwatlhwa tlase. Mme dikgwetlho tsa lebagana le tse di latelang go tlhoka kitso ya thekenoloji, le go tlhoka inthanete, kana gona go tlhoka go itse go dirisa mogala wa letheka. Dikotsi, go ka nna kotsi mo e leng gore fa mongwe a ka fitlhelela PIN ya gago a ka kgona gore a utswe madi a gago.

Madi a go fetolwa ke madi a tswang kgotsa a dirisiwang kwa dinageng tse dingwe, mme re tlhoka gore re a fetole gore re kgone go tsena kgotsa go tswa mo dinageng tse di farologaneng, kgwebo ya lefatshe ka bophara, le go romelela mongwe madi fa a le ko nageng e e sele e sa diriseng madi a tshwanang le a dirisiwang mo nageng ya gago.

Go wa ga madi go ka dira gore ditshenyegelo tsa peeletso di oketsege, kgotsa boleng jwa peeletso bo fokotsege. Se se ka dira gore dikgwebo di latlhegelwe ke dipoelo, mme ebile madi a ka fetoga pele tumelano ya kgwebo e duelelwa.

Fa lefatshe le le mo seemong se se siameng sa moruo, madi a lone a ka nonofa. Diphetogo tsa dipolotiki di ka fokotsa boitshepo, mme tsa dira gore madi a fokotse boleng, ditlamorago tsa mmaraka le fa madi a naga nngwe a fapanyetswa le a leng kwa godimo thata a ka fokotsega kgotsa a oketsega ka ntlha ya seno. Ke ka moo tlhwatlhwa ya madi e yang kwa godimo mme ka dinako dingwe re bona ya kwa tlase.

Diakhaonto tse dingwe di na le tefelo e e rileng fa tse dingwe di sena tefelo gotlhelele. Le fa bontsi jwa diakhaonto tsa morokotso o o kwa godimo di lekanyeditswe mo di-transaction-eng go ka nna le tefelo fa o dira di-transaction-e tse di fetang palo e dumelwang jaaka fa o goga kgotsa o romela madi. Go goga madi pele ga nako e e beilweng go ka tlhola penalty, go tlogela madi lobaka lo loleele kgotsa go boloka madi a mantsi mo akhaontong go ka dira morokotso o montsi. Go dira di-transaction ka internet-e kgotsa App ya banka le go tlhopha akhaonto e e sa dueleng tefelo ya kgwedi le kgwedi.

Akanya ka tshedimosetso e e botlhokwa e o nang le yona mo-account-ong go ka nna botoka go emisa account-o go na le gore o e tswalele gotlhelele, botsa setlhopha sa tshegetso sa account-o ka dikgetho tse o nang le tsona, netefatsa gore tshedimosetso ya gago e sireletsegile, mme o kgona go e thibelala gore e seke ya dirisiwa ka tsela e e sa siamang morago ga gore o e tswale, go tswala ga akhaonto go ka felela ka go latlhegelwa ke ditiro tse eleng gore di amana le yone.

Dikgang tse ke di utlwileng ka forex ke gore batho ba le bantsi ba ba latlhegelwa ke madi a le mantsi ka ntlha ya go se tlhaloganye mmaraka wa forex sentle. Batho bangwe ba dirisa forex-e go tsietsa ba bangwe ka jalo nka gakolola mongwe gore a seka a e dirisa fa fela a tsena kitso le thuto e e lekaneng. Forex e ka go gatelela maikutlo kgotsa go tsaya dipholo o sa akanye sentle, ebile gape nka gakolola gore fa motho a sena tshepo ya yona a seka a e dirisa.

Tsala ke solofela fa o siame, ke lemogile gore ke go romeletse madi ka tsela e e tshwanang le ya mokgwa o amogelang thuso ya loago ka ona. Ka mogala wa letheka, ke tlhaloganya gore se se ka tswa se dirile gore o seka wa kgona go fitlhelela madi a gago a thuso a loago. Mme ka go rialo ke kopa gore o nkinele mabogo mo metsing ka phoso e ke e dirileng eo. E ne e se ka bomo, mme phoso e ga iketla e direga gape ke lebogela fa o mphile tsebe go reetsa maitshwarelo ano.